Ka pono ya ka batsofe tlamehile ba hlokomelwe ka ho qala ho fuwa di-parcel-a tsa dijo batho ba tsofetseng ba tlameha ho fuwa di-parcel-a tsa dijo haba tlameha ho emiswa nako e telele batho ba tsofetseng tlamehile ba be le mahae mo e leng hore ha eba ha ba hlokomeleha ka tlung ba lo dudiswa moo ebile ke government e tlamehile e patale bodulo ba batho ba tsofetseng. Batho ba tsofetseng ba tlamehile ba be le di-nurse tse tsamayang ntlo le ka ntlo ba sheba hore ba ntse ba ya jwang ba nwa dipidisi jwang ebile ba hlokomelehile na motsofe ha tlameha ho dula a le mong o tlamehile a dule a na le motho a mo hlokometseng ke tjho le ba family le ba lefapha le ba bodulo tlamehile ba dule ba na le leihlo ho wa botsofe a se ke a ba mong ebile a hlokomelehe.

Ho ya ka nna ka mo ke dulang ka teng le ka mo nna ke bonang ka teng. Ee, batsofe ba hlokometswe batsofe ba hlokometswe di-clinic -ing le dipetlele hoba ha ba dule le di-line-ng le batjha ha ba ba dudise sebaka se setelele motsofe wa kenywa ka hara clinic a tswe a thotse motjha a le ka ntle. Ho ya ka nna e ba hlokometswe mmuso o wa ba hlokomela e le kannete ebile mmuso wa ba fa le dipidisi tsa bophelo bo di-high blood mafu a tswekere ba di fumana. Eya, batsofe ba hlokomelehile.

Se ka etsuwang mmuso o tlamehile ho ahela batsofe dikoloi tsa ho tsamaisa bona bale bang se ka ha o na le ambulance lefatsheng mona ambulance ha e se ka ba ya mang kapa mang ambulance ha o be le tse ding tse ahe etsweng feela batsofe ebe ba fuwa number ya bona e batla e tobetsang mohlang ba hlokang thuso batsofe ba lokela ho ba le line le dikoloi tsa bona ba le bang hoba ee batsofe ha ba sa kgona ho itsamaela batsofe ha ba sa na tjhelete ho bana ba sa sebetsa le yona tjhelete leeto ena ba e tholang mmuso ha e ba lekane e nyenyane jwale ka pono ya ka ba mmuso tlameile ba etsetswe batsofe dikoloi tsa bona tse ba isang dipetlele le ditleliniking.

Batsamaisi ba dikoloi ho tla tlameya ba etse lefapha la ho hlokomela batsofe. Batsofe ke bona ba re tshwereng e mme ke bona ba re entseng batho ba re leng bona kasheko. Jwale nna ka kopo nka batla ba batsamaisi ba dikoloi ba etsetse bonkgono dikoloi tse kgethehileng ka matsatsi ao e leng hore bo nkgono tlamehile ba tsamaye ka ona ba thuse ba ba felehetse mme ba ka register-a kgwebo eo le ba mmuso ba mmuso ba ka kgona hore ba ba lefele hore banne ba hlokomele bo nkgono hoba ke kakano e ntle e na le kgwebo e na le thuso ka hodima moo.

Nka ngola bukeng tsaka tsa kgopotso kapa founung ya ka ke kgone hore ke hopole nna matsatsi a nkgono a ho ya sepetlele e be nna a qeqesha nkgono hore a kgone ho ya mabakeng a ya sepetlele ka nako kapa haeba e le hore ha ke haufinyana le nkgono nka ya ditleliniking tsa rona tse ka tsa ka mona ka motseng ke kope di-nurse tsena tse tsamayang ka matlo hore ba nne ba fete ba hopotse nkgono ka matsatsi a hae ebe ba mo felehetsa hobane ka ho rona ka mona ka matlong re na le bona bo nurse bana ba tsamayang ka dintlo ba hlokomelang batho ba kulang ebe ba hlokomela le bonkgono.

Ee, batsofe ntse ba e hloka ngaka ya private. Ho ya ka nna mmuso o tlamehile ho ahela batsofe ditleliniki tsa bona ba ba tlisetse dingaka tsa private tse leng hore di hlola ebile di hlokomela bona ba le bang hobane clinic tsena tse leng re diya mang kapa mang batsofe ba ema nako e telele ka nako e nngwe ka nako engwe ha ba thole thuso e hlwahlwa. Ee, ba loketse ho ya private mmuso o tla tlameha ho ba ahela ditleliniki tsa bona kapa ba hirilwe di doctor tsa bona ka hara ditleliniki tsena tse ka hara makeishene di tse tlo bonang batsofe feela.

Tsela e leng hore re ka etsa hore batsofe ba rona ba phele ha monate le ha e bang ba na le malwetse a ba nang le ona a kgatello ke hore di-nurse tsena tsa rona tse tsamayang matlo le matlo di re be le tsona tse leng hore di hirwa hore di hlokomele batsofe feela ebe le hore ba kena ntlo le ntlo ba shebe hore bo nkgono ba di nwa dipidisi tsa bona ka tsela e hantle le ka nako e hantle e be hape ba ja hantle na se ka ha ke boletse morao kwana hore bo nkgono ba tlameha ho fuwa di-parcel-a tsa dijo tsa mahala ke mmuso. Ba tlameha ho fuwa dijo tse tshwanang le bo ditapole mekopu dijo tse fresh for mmele ya bona. Ha qeta di-nurse tsona di fihle ka ho hlola hore bo nkgono le bontatemoholo ba ja hantle ebile ba nwa le dipidisi tsa bona hantle ebile ka nako.

Taba ena ha se nnete ke le ngwana o e leng hore ke tswetswe ke batswadi ba ka batswadi ba ka ha e se le batsofe se ba le pension-eng ke mosebetsi wa ka ho hlokomela batswadi ba ka hobane ke ntho e ke leng yona ka lebaka la bona. Ke seemong se ke leng ho sona ka lebaka la bona ke rutehile ka tsela ena ka lebaka la bona ke tseba ho bala ke tseba ho ngola ka lebaka la bona. Ebile bona batswadi ba ka bana ke bona ba nhlokomelle ntseng ba be ba nkgutlisetsa le bana be leng ba ka. Jwale ho wa hlokahala ebile ke setlamo hore ke hlokomele wa ka le mme ntate ha e se e le batsofe ba le pension-eng ebile e ha se taba e tlamehile e qoqwe e be telele ngwana ka ngwana o tlamehile a hlokomele motswadi wa hae ha a se a le pension-eng a tsofetse.